Ibhola ekhatywayo eMzantsi Afrika ngowona mdlalo othandwa kakhulu. Unobangela woku ndicinga okokuba ibhola ekhatywayo ngumdlalo esithe singabantu abaninzi ingakumbi abantsundu bakhula bewudlala kwaye lo mdlalo webhola akafuni zinto ezininzi okanye izixhobo ezininzi xa udlala, ufuna nje iiplastiki udibanise xa ungumntana okhulele phaa elokishini nasezilalini. Ndicinga okokuba yiyo loo nto eyenza okokuba lo mdlalo uthandwe kakhulu.

Indima enokudlalwa ngamagqala womdlalo webhola kwiqela lesizwe kukunika iindlela ezibizwa ngokuba zi-strategies ngesilungu kubadlali abadlalayo ngoku kweli qela eziphucukileyo nezabancedayo okokuba badlale ngokugqwesileyo kweli qela.

Ewe, ndingatsho ndithi le midlalo yeebhodi neyamakhasi idlala indima ekomelezeni ubudlelwane beentsapho. Khumbula kaloku, xa zithe iintsapho zadibana zenza iinkumbulo zihlale ezingqondweni zazo. Zithi xa zithe zahlukana zabuyela emakhayeni azo, zikhumbule obaa bumnandi bebebenza nezihlobo zabo. Kuphinde kubuyelwe kuloo ndawo bekudityanelwe kuyo.

Lithetha, nyana wam, kwesaa sikhalo sakho sokuba awunabo abahlobo umama wakho ke ulicingile icebo. Uyayazi okokuba uyawuthanda umdlalo wombhoxo, ndikucebisa okokuba uthathe abantwana noba bathathu apha esitratweni ubafundise ibhola yombhoxo. Bazomane besiza kuwe bezodlala utsho kanjalo wakhe ubuhlobo nabo. Bazawuba zizihlobo zakho. Thatha ke, nali icebo ndikunika lona.

Ewe, kaloku indebe yehlabathi yebhola ekhatywayo ka-twenty ten eyayibanjwe eMzantsi Afrika sisiganeko esingalibalekiyo kwimbali yelizwe, hayi kuphela ngenxa yomdlalo webhola kodwa nangenxa yendlela eyamanyanisa ngayo abantu abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo. Abantu babedibaniselana bexhasa iqela lesizwe iBafana Bafana kungakhathaliseki ubuhlanga, ulwimi okanye inkolo.

Ukudlala intenetya kunemiphumela emininzi elungileyo kwimpilontle yomntwana. Yandisa amandla omzimba. Okwa kubaleka, ukuphendula ibhola, nokuhamba rhoqo kwenza kube lula ukuba umzimba uqinise imisipha. Iyayiphucula nempilo yentliziyo yomntwana futhi.

Sisi wam, oko ndandithanda uSiphiwe Tshabalala ngenxa yoba wafaka inqaku lokuqala kumdlalo wendebe yehlabathi eyayibanjelwe apha eMzantsi Afrika.

Ewe, ezemidlalo zibaluleke kakhulu ekuphuhliseni izakhono zobunkokeli kulutsha. Ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo akuniki nje kuphela amandla omzimba kodwa kukwanceda ulutsha ukuba lufunde ukukhokhela, ukuthetha nabanye, nokuququzelela iqela ngendlela ezinzileyo. Ukuba ngumdlali okanye iikhaputeyini yeqela kufundisa ukuba uxanduva aluphathwa ngomlomo kodwa ngezinto ozenzayo.

Ezemidlalo esikolweni zinceda ekuloleni izakhono zabantwana ngohlobo lokuba zifundisa abantwana ubambiswano, ukuthethelelana kwakunye nokuxhasana. Bafunda futhi ngokunjalo ukuba impumelelo yeqela ixhomekeke emsebenzini wabo bonke.

Injalo kanye. Impendulo yileyo yokuba sikhule i-netball okanye ibhola yomnyazi idlalwa ngamantombazana kuphela. Amadoda ayedlala imidlalo efana neebhola ezikhatywayo. Ngoko ke umdla wethu kukubukela amadoda edlala ibhola ekhatywayo, hayi ibhola yomnyazi.